Geimi ya soduku ndi geimi ine ya thusa u ṱuṱula maluvhi sa izwi u vha u tshi kho tamba nga dzi nomboro. Ende ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha i dzhenelele heyi noni geimi. Ngauri i ḓo vha i tshi khou thusa kha vhuṱali havho u tshi khou thusa na kha maluvhi avho. I khou dovha ya vha thusa uri vhavhe vhathu vho thanyaho vhavhe vhathu vhane vha kona u solver dzi thaidzo nga u ṱavhanya.

Mutogwa u tambiwa nga muṅwe na muṅwe o no kho o no kho uvha a kho tea u a khou ṱoḓa u ḓi mvumvusa. Woḓa u muṱuku kana muhulwane muṅwe na muṅwe u a kona u tamba.

Ndo vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho tamba khadi sa ṅwana. Tshenzhemo a thi ngo vhuya ndavha nayo ngori ndo aluwa ndi ṅwana ane a takalela u vha a tshi kho tamba dzi geimi. A khou tamba mitambo yo fhambana fhambanaho na u ḓi gudisa mitambo yo fhambana fhambanaho.

Mitambo ine nda ḓivha ya sialala muthihi wayo ndi ndi ngedo. Nṋe ndo gudiswa u tamba ngedo ubva ndi tshe muṱuku hezwi ndi tshi aluwa. Nda tea uri ndi tamba ndi gudise vhare murahu hanga uri ngedo dzi tambisiwa hani.

Muravharavha ndi mutambo une wa tambiwa nga zwivalo zwa boḓelo kana nga matombo. Hune ha ḓovha hu na board, board ḽa hone ḽi vha ḽo ṅwaliwa so u tea u vha u tshi kho vhea zwi zwivalo zwau hanefho nga ḽaini. U tshi khou thivhela muṅwe uri a si vhe na zwivalo zwawe zwo itaho ḽaini nthihi.

Ndi vhona u nga uri vhathu vha ṅwale dzi hobi dzavho kha CV. Ndi ngauri vhavha vha kho ṱoḓa u ḓivha ḓivhadza muthu ano kho vha thola uri vhone vha ita mini nga tshifhinga tshavho. Futhi ndi mini zwine vha zwi ita zwine zwa vha takadza.

Mutambo une nda takalela u dzhenelela khawo ndi mutambo wa ma garaṱa. Ngori ri uya ri a kona uri ri tambe ri vhanzhi futhi ri a kona uri ri tambe ri tshi khou betsha nanga tshelede.

Mutambo une nda u funesa ndi mutambo wa dzi ngedo. Ndi nga fhedza awara na awara ndi tshi khou tamba ngedo. Sa izwi zwi tshi kho nthusa uri ndi vhe ndi khou tamba na khonani dzanga. Saizwi nga misi musi ndi tshi hayani ndi vha ndo dzi guma kale. So ngedo dzi vha dzi khou ri thusa uri ri kone u ṱangana ri kone u nyeṱula saizwi ndi kale ro guma u vhonana.

Mutambo une nda tama u dzhenelela khawo nga tshifhinga tshanga tsha u awela. Uvha u mutambo wa netball sa ezwi ndi tshi takalela u tamba na vhaṅwe vhasidzana sa ezwi mutambo u ne wa thusa futhi kha nyonyoloso.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhathu vha vha vha khou anḓadza nga zwa mitambo. Ngauri vhathu vha vha vha khou kona uri vha kone u sedzelela mitambo kha dzi founu dzavho. Vha kone u vhidza na vhangana vhavho vha sedzelele mitambo kha dzi founu.

Nda fhiwa tshikhala tsha u anḓadza mutambo une nda u funa ndi nga anḓadza mutambo wa netball na mutambo wa dzingedo. Ngori hei noni mitambo ndi mitambo ine ya takadza badi ine vhathu musi vha tshi i tamba vha nga takala nga maanḓa.

Mashudu mavhi a thi athu vhuya nda ḓiwana ndi tshi kho uya u ṱalela mutambo wa dzibere. Fhedzi uya phanḓa ndi nga zwi takalela u ya u ṱalela mitambo ya dzibere. Nga maanḓa musi dzibere dzi tshi khou tamba Durban July.

Zwa mitambo ndi vhona zwi tshi thusa kha u fhaṱa ikonomi ya Afurika Tshipembe. Sa izwi nga twenty ten fhano rovha ho riṋe ro no kho host World Cup. U host hashu World Cup zwo thusa uri ikonomi i aluwe na mabindu a vhathu a aluwe. Saizwi vhathu vho no bva nnḓa vho vha vha tshi kona u ḓa vha renga. Vha ḓa vha amba uri shango ḽashu ndi shango ḽa vhuḓi.

Ndo ḓi wana ndi tshi kho guda nga dzinwe nyambo na maitele a sialala. Ngauri saizwi fhano ri South Africa ri na nyambo ri na nyambo dza eleven dzo fhelela. So u guda dziṅwe nyambo zwi vha zwi kho nthusa na nṋe uri kharali nda ḓi wana ndi kha maṅwe mavuṋdu. Ndi kone u vha ndi khou kona u amba navho nga luambo lwavho vha mpfesese.

U ya nga ha nṋe ndi vhona mutambo wa dzibere hu mutambo u ne wa takadza vhathu. Saizwi nga misi dzibere vhathu vho no yo vhona dzibere hu vhathu vha re na dzi tshelede. Vha ya kona u isa tshelede yavho vha betsha kha tshelede ine vha betsha kha bere i ne vha vhona u nga i ḓo wina i tshi wina vha kona u wana tshelede yavho i nnzhi nnzhi murahu.